GPS yi humesa mavito ma switarata leswi swi nga kona mepeni, kambe loko u kuma ku ndhawu a yina a yi kona emepeni, swi va swi kha swi tika ngopfu hi ku walahleka.

Mina ndzi ti lavela bazi Putco kumbe City to City hi ku hi wona a fikaka endhawini hi nkarhi ende ya famba tindhawu leti hinkwato.

Ntsengo ya ti Uber yi le henhla hikuva va ku teka egedeni va ku siya egedeni. Va ku teka ekaya va ku siya entirhweni, a nge yi kun'wana na kun'wanyana a nge jiki ndlela a ya kun'wanyana, yi famba straight yi ku siya lomu u lavaka ku yaka kona.

na vakhalabya va yaka kona etitliliniki i kule, nakona vo tala mi kuma ku ri i swisiwana, va hava ti transport to va yisa eswibedhlele, va boheka ku tshama ya nga yi eswibedhlele.

Xi safe hikuva xi hlayisekile hikuva a wu nge kumi ku va na nghozi ya ya switimela. Nakona eswitimeleni, yi ku teka Park Station yi ku veka Park Station. Ene exitimeleni ku na ma security lama rindzaka endzeni ka xitimela.

Vo tala va ti tirhisela GPS ku ta va komba ndlela leyi va yaka ka yona nakona yi va komba ku ri va fambisa ku yini va ta endlisa ku yini.

va swakudya va benefita hi ku loko va kha va xaveriwa swakudya, swi endla ku ri ikhonomi yi ya ehenhla. Ene nakona va ti shopping centre e ti-airport a ti laveki hikuva vanhu va xava swakudya leswi ematikweni man'wanyana a swi ngheni. Se loko ku kha ku tirhisiswa xihahampfhuka, tirhisa xihahampfhuka, u dya swakudya swa le ti restaurant leswi swi benefitaka ikhonomi ya ya ndhawu yeleyo.

Leswi swa kombisa ku ri maphorisa va le magondzweni a va na mhaka na vutomi bya vanhu lava va khandziyaka mathekisi yalawo, hikuva loko a va ri na mhaka na vutomi bya va nhu lava khandziyaka mathekisi yalawo a va nga ta pfumela ku ri timovha ti famba ti nga lulamanga emagondzweni va kha va swi tiva ku ri a yi a yi kahle for ku yi nga va yi kha yi famba emagondzweni. Leswi kombisaka ku a va na mhaka, loko vanhu vo vaviseka va ta endlisa ku yini va kha va swi tiva ku ri movha liya a yi lulamanga ku ya emagondzweni?

Ku laveka miseve ti-sign to komba ku ri ku hundza xitimela lexi xi fambaka hi xipidi xo karhi. Ku fanekele ku ku va na swi swi sivelaka ematlhelo ku ri swiporo swi nga thyaki. Ku fanekele ku ku va na swilo leswi sivelaka ku ri vanhu va nga ngheni swiporweni va ringesa ku ta ti dlaya.

Vhiki rero vanhu vo tala a va ta tsandzeka ku ya emitirhweni hi ku ku na tindhawu tin'wanyana mabazi a ma fiki ku fika tithekisi ntsena, leswi vulaka ku na tona ti taxi ti na nkoka eka eka ku ku hi teka ti hi yisa entirhweni kumbe eswikolweni.

Ni khansela ride, ni fika ni vula ku ri munhu loyi a ku fanekele ku fike yena a hi yena ene ndzi va ndzi kha ndzi chavela vutomi bya mina hi ku vanhu van'wanyana na teka timovha ta ta vanhu van'wanyana va endla Bolt hi tona ku lava ku khoma minkunzi vanhu.

ta endla ku ri tilori tin'wana ti nga ha fambi hikuva ntlakuko wa mafurha wa durha ene nakona tilori to tala ti va ti kha ti famba maendzo mo leha leswi vulaka ku ri va ta boheka ku humesa mali yo tala for mafurha ntsena, va nga si lunghisisa kumbe lori loko yo onhaka endleleni.

A hi kombela ku endleriwa ti street light hikuva mavoni ya le xitaratini hikuva last year va ni bile vafana hikuva va nga ni voni. Se hi kombela ku endleriwa ti street light ku ri vanhu va ta vonakala loko va ri kufambeni epatwini. Nakona hi ta vona na swigevenga loko swi kha swi hundza e e e emindyangwini ya hina. Na loko hi ngheneriwa, munhu swi ta va easy ku va n'wi vona.

Va nga endla ku ku va na security na ti khamera emabazini va endla ku na mavanti ma ti pfulekela loko munhu a fika kusuhana na na mona, ma tlhe ma ti pfala.

Ndzi nga tsakela kuya eDurban ndzi ya ni ya bambela elwandle ndzi ya ndzi ya vona na tindhawu to fana no vo Umlazi, ni ya vona na laha va xavisaka mpahla yo chipa eDurban. Ndzi nga tsakela ku ya eDurban, ni ya bambela na le matini ya le lwandle.

Vanhu vo tala vanhu vo tala a va ha tshembi mabazi hikuva mabazi ya sweswi ya na kuya exitirayikini va nga tivisanga vanhu, tipurayisi ti ya ehenhla, kumbe bazi ma nga ha tirhi.

Xo sungula va kamba ku ri munhu loyi a nga kombisiwa laya xinepeni hi yena na, va cheka ku na number plate ya movha hi yona na, and then hikona va nga ta khandziya yaleyo.

Tshama ni xava thikithi online eka inthanete a ndzi se tshama ni xava thikithi hikuva tindhawu to tala leti ni yaka ka tona, mathikithi ma xavisiwa ebazini a ma xavisiwa online.

Ti Uber ta pfuna eka vanhu lava va tirhaka navusiku. Vanhu va swi kota ku vitana Uber hikuva u chayisa navusiku hi ku minkarhi yin'wanyana u kuma ti taxi ti herile, u nga ri na xilo xo famba ku ya ekaya. Se tu Uber tona, to ku teka lomu u tirhelaka kona egedeni, ti ya ku siya ekaya egedeni. Ene nakona, a swi fani na ti taxi ti nga ta ku teka ti ya ku siya bus stop. Swa endleka yin'wanyana u kuma ku ri lomu u tshamaka kona i kule na bus stop, leswi endlaka vutomi bya wena byi va enghozini. Se kambe hi Uber, u va u ri safe.